Mntanam kubalulekile into yoba kweli xesha lenkululeko ukungabi nanto othi yenziwa ngabafana okanye yenziwa ngamakhwenkwe yenziwa ngamantombazana. Yonke into urhulumente wentando yesininzi uyayivumela into yoba yonke into ekwaziyo ukwenziwa yinkwenkwe yenziwe yintombazana, ngaloo ndlela kwakhiwa ubuhlobo kwaye nifumana nendlela yodibana yokwakhana amakhwenkwe namantombazana kungabikho lucalucalulo, kube ngumakulinganwe.

Mhlobo wam, into ebalulekileyo uba ufuna uba ukuba yi-social media influencer kuba uhlale u-active, uhlale ungumntu okhoyo kwii-social media platforms okanye kulaa kulaa maziko onxibelelwano kwi-intanethi. Uhlale ungumntu okhoyo uhlale ubhala nokuba zii-jokes noba, loo nto unomdla uba ugqame kuye okanye ugqame ngayo. Uhlale ungumntu okhoyo, ujoyine kwi-groups, ujoyine akhona amaqela ngamaqela, ujoyine kwezo pages, uhlale ubonakala, uhlale. Loo nto uzawuthi ufune ugqama ngayo uyisebenzise. Uba ufuna ukwenza ukuhlekisa abantu ubahlekise, uba ufuna ukuthetha ngezenkolo, uthethe yezenkolo. Loo nto ufuna ugqama kuyo kodwa ube ngumntu okhoyo obonakalayo ukuze ube yi-social media influencer egqamileyo, evelileyo nephume .

Kwesam isikolo sinebala lokudlala irabhi, sinebala lodlala i-netball, ela mamantombazana kakhulu, ibe nebala lodlala umdlalo wesoka, ibhola ekhatywayo, kwaye kuba mnandi xa abanye bedlala irabhi, abanye badlala isoka. Lowo ke ungadlaliyo ngoba ke iziphiwo zethu azifani, bakhona bangadlaliyo abaculayo. Xa bengaculi bazobukela abadlala ibhola, kuhle nje kumnandi, kuhle kumnandi kulumanyano kuyamanyanwa nje esikolweni, kuhle kumnandi. Kwaye nezakhono zivela ngolwaa hlobo kuba ke nabadlali abaninzi abafana nooSiya Kolisi baqala besidlala irabhi ezikolweni, so ndiyayivuyela kakhulu into endiyibona esikolweni sam.

Mama into ebangela uba ndize kuwe ndinexhala ngoba ndiyambona umhlobo lo wam ndifunda nayo apha eklasini uba akasafani ngoku nakuqala, ixesha elinintsi nangebreykhi xa siphumile ucofa le fowuni yakhe, uhoye le nto yale efowunini yakhe, uyadlala apha le midlalo yefowuni. Iyandixhalabisa ke loo nto ngoba andikabi nasiqiniseko soba yeyiphi eyona yona yona afuna uyilandela ebomini ngoba ke okubalulekileyo noba uzawulandela ntoni ebomini okanye ke le midlalo yakhe eyakule fowuni yakhe, kodwa aqale apha esikolweni, ahoye isikolo. Apase ukuze enye nenye ke azo yithanda ebomini ayilandele segqibile apha ezincwadini. Iyandixhalabisa ke kakhulu mama loo nto leyo.

Itumente yehlabathi ka-twenty ten yaseMzantsi Afrika yeza namathuba emisebenzi, namathuba ophuhla kweetalente zabantu kakhulu ngoba kubantu kumazwe ayifikile abantu babe bekwazi ukuveza inkcubeko yaseMzantsi Afrika. Abantu abathungayo bakwazi ukuthunga bekhombisa abakhenkethi izinto zabo, abaphekayo bekwazi ufundisa okanye ubonisa abakhenkethi ngendlela ekutyiwa ngayo eMzantsi Afrika. Ininzi nje indlela abantu abakwaziyo uveza izakhono zabo bavezala abakhenkethi, yatsho loo nto yenza intoba abanye babakhenkethi okanye abantu babezile ngelaa xesha lendebe yehlabathi baphinde barhalele ubuya. Abanye babuya bazokhenketha kweli lizwe lethu yatsho yangena imali emveni kwalaa tumente.

Abanye abayixhasi abazali into yeentombi zabo uba zidlale umbhoxo kuba babe nexhala lokuba umbhoxo ujongeka njengowona mdlalo okanye uhlobo lomdlalo ofuna amakhwenkwe wona anamathambo aqinileyo. Ngoko ke bakholelwa ukuba iintombi zisoloko zithambile, zinamalungu omzimba athambileyo. Kungoko ke becingela iintsapho iintsana zabo okanye abantwana babo abangamantombazana uba kumhlambi bangophuka okanye zingakhona izinto ezingahambi kakuhle kumalungu omzimba wabo okanye balimale, nalo ixhala labo. Okanye ezinye zeengcinga kuba abantwana babo bazawusuke mhlawumbi bahendeke, kube lula intoba benze izinto ezingafanelekanga nala makhwenkwe bazawube bedlala nawo irhabi okanye kwelaa qela, kulaa maqela badlala nawo.